Morogo jo ke bo itseng ke ke sejalo se se nang le dikotla tse dintsi, matlhare le dipeo tsa tsone di a jewa ebile di tletse dibithamini le di-mineral-e le calcium. Ke sejalo se se tshabang komelelo gape ke morogo o thibelang .

Go jala dipanana le diapole go tlhokega tlhokomelo e e kgethegileng ka gonne ke maungo a a ratang boswa jwa bothitho. Fa o jala o le mo lefelong e e siametseng dilo tse o ka kgona go atlega fa o latela dikgwetlho tse di tshwanetseng, di tlhoka metsi a le mantsi le mmu o tsamaisang metsi sentle.

Morogo jo bo tlhoka mmu o o nonneng o o tswang metsi sentle, o tshwanetse go phatlhalatsa dipeo o jalwa mo kgotsa mo di bateng tsa dipeo fa dipeo di sena go mela tlhagolwa dimela tse dingwe go sireletsa se se nonofileng mo go tsone nontsha dimela ka metsi a a mo nontshang go fitlha di simolola go thunya o tshwanetse go roba merogo ya ditamati, go roba dipepere ke metlha ya go thusa setlhare go ungwa dipepere tse dintsi.

Rooibos ke sesupo se se maatla sa e thusa ka go tokafatsa botsogo jwa pelo, e na le ditlamorago go tse di thusang ka bolwetse jwa sukiri, e thutafatsa botsogo jwa mmele ebile ga e na kafeine.

Balemi ba rooibos ba lebagana le dikgwetlho di le mmalwa go akaretsa le tse di amanang le phetogo ya loapi, tlhwatlhwa ya mmaraka, go rarabolola dikgwetlho tseno go tshwanetse go tlhoka tsa tlhokomelo le boleng jwa mmu le .

Phetogo ya loapi, go tlhoka metsi, go senyega ga mmu, dikgato tsa tsamaiso, dikgwetlho tsa tlhokomelo ya mmu.

Le sa maungo a a setseng, go dirisa matlalo, dipeo le ditsela tse dingwe tsa maungo go dira jalo jaaka e e nang le fibre jo bo dirisang mogodi jaaka high pressure processing le .

Ka gonne ga o sokodise ka go jala mo lefatsheng le le farologaneng, o kgona go jala mo mmung nngwe le nngwe ebile o thusa ka dilo tse dintsi.

Morogo o o jalwang mo lefatsheng lotlhe ke khabitšhe le spinach-e, e na le dibithamini di le dintsi ebile o thusa ka dilo di le dintsi mo mmeleng.

Phetogo ya loapi, ya dijo, boleng jwa phepo, go atolosa mokgwa, go jala, dikgwetlho le bokgoni jo bo dirisiwang.

Ga go twe wine farming go tewa balemirui ba e leng gore ba jala dilo tse e leng gore di dira bojalwa.

Lefelo le le botlhokwa, mmu o o siameng, metsi a a lekaneng go gola, peo kgotsa dimela tse di setseng di godile, didiriswa tse di tlwaelegileng go lema.

Go boloka tsa mefuta ya ditshedi go boloka dimela tsa mo gae, ditlamorago tsa loago le tsa ikonomi, go boloka metsi, go tshireletsa mmu le go dirisa bolao jwa rooibos.

Tse ke di itseng ke mabele, reise le mmidi mme go tletse-tletse tse di farologaneng, di ntsha maatla, di ntsha protein-e, di na le di-carbohydrates, di tshegetsa botsogo jo bo siameng mo bathong.

Tshwanetse o itse fa mmu wa gago o le sharp-o go tshwana le gore fa mmu wa gago o tsamaisa metsi sentle gape tshwanetse e nne gore mmu wa gago o siametse go jala rooibos, o tshwanetse o shebe le gore plek-e e o jalang dilo tse mo tsone ga e sokodisane le metsi ebile ga e na di-chemical-e tse e leng gore di ka dira sejalo se seka sa gola sentle.

Dinonofo tsa rooibos ke gore ga e na kafeine, e na le di-antidioxide tse dintsi e na le di-vitamin tse dinnye ebile e na le botlhaswa. Rooibos e na le molemo ka go thusa go godisa pelo, e lwantsha bolwetse jwa sukiri, e thusa go ka go ja dijo, e boloka marapo a itekanetseng e mathata a go hema ebile e thusa gore o seka nna bokete.